Izinhlobo zemifino ezitshalwa endaweni yangakithi, isipinashi, iklabishi, ithanga lemifino.

Izindlela ezisimeme okumele zifakwe ekuqeqeshweni indlela yokuthi sitshalwa kanjani ispinashi, utshalwa kanjani ukherothi, kutshalwa kanjani ikabishi, litshalwa kanjani amadumbe nobhatata. Cause izona zithelo ezakha umzimba nanokuthi uzinakekela kanjani. Uma lishisa kakhulu ilanga wenzanjani noma imvula inkulu kakhulu uzenza njani ukuze zikhule kahle iy'thelo zakho.

Into engingayenza ukuze ngihehe intsha yangakithi ukuthi ingene emkhakheni wezolimo. Ngingabakhombisa ukuthi kulula kanjani ukunakekela izitshalo zakho uma uzitshalile and inzuzo yazo inkulu kangakanani. Akudingi ukuthi uhambe uye ey'tolo uyoqala phansi uthenge. Nokuthi amamakethe amaningi ayathanda ukuthi uwalethele izitshalo ebese wenza imali eningi. Uma uzokwazi ukuy'nakekela kahle ngendlela.

Ufuyo engingalukhetha ngingakhetha izingulube ngoba izingulube abantu abaningi bayazithanda and ungenza kakhulu imali. Kulula nokuy'nakekela ngoba uyakwazi ukuhamba uye emahhotela ucele bakunikeze ukudla ukufake komaplastiki ukwazi ukuthi uy'phakele uy'nakekele kahle. And imali yazo zihamba kakhulu, abantu bayay'dinga bayafuna ukuy'thenga ngoba inyama yazo imnandi.

Abalimu abasafufusa ungabafundisa ngokuthi izithelo zabo zinakekelwa kanjani. Usebenzisa muphi umanyolo ukuze iy'thelo zakho zizohlezi zizinhle ngaso sonke isikhathi. Uzinisela kanjani, wenzanjani ukuze njalo la ey'hleli khona iy'thelo zakho zihlanzekile.

Isizukulwane esilandelayo ngingathanda ukubafundisa ngendlela endala yokulima. Ukuthi uvuka ekuseni indawo yakho uyihlanze ibe yinhle. Utshale izithelo zakho. Usebenzisa muphi umanyolo ukuze iy'thelo zakho zihlezi zihlanzekile, ziklini, zikhula kahle. Njalo uma sekumele ukhula ube nesiqiniseko sokuthi uyazinakekela uyalisusa ukhula uyazinisela.

Kungavumeliswa kanjani ukushintsha okuthandwa ngabathengi? Ungakuvumelisa ngokuthi izithelo zakho zihlezi zihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Uzinakekela kahle, wonke umuntu uma ezibona afise ukuzithenga. Nokuthatha izithelo zakho uzise kumamakethe amakhulu bezokwazi abanye osomashishini ukuthi bazibone begcine sebethenga kuwena ukhiqize izinto eziningi.

Izintuthwane kumele ufake into yezintuthwane uvikele izitshalo zakho ukuthi izithelo zingakwazi ukuthi zizibulale. Ufake amanzi ngaso sonke isikhathi ufake umquba uzivikele. Ufake nenethi ukuze iy'kwazi ukuthi zivikeleke iy'ngashiswa yilanga zingadliwa zinyoni.

Indlela ezinselele ezinganeni zasemapulazini ezibhekana nazo, ukuthi bona bakhula ngokwazi ukuthi zonke izithelo, ama-veggie nama-fruit abayi ukuyowathenga esitolo. Bayazi tshalela bona bazikhulisele bona ngendlela, akudingi ukuthi behambe beyowathenga. Banakekela lawa asepulazini and befunda yonke into ngezithelo zabo ukuthi yini engazenza ziphile isikhathi eside, yini engazibulala.

Badlulisa ngokubakhombisa ukuthi utshala kanjani, umuphi umanyolo owusebenzisayo. Uzenza njani iy'tshalo zakho uma sezikhulile. Njengesipinashi, uma utshwala isipinashi, kumele ube nesisefo sokuthi usivale, ukuze izinyoni zingezi ukuzosidla bese siyonakala.

I-Artificial Intelligent, iyazinciphisa izidingo zabasebenzi ekulimeni. Ngoba iyatshela abalimi ukuthi ikuphi okumele bakwenze, ikuphi okungamele bakwenze ukuze izitshalo zabo zigcine zi-right zingakonakalanga.

Izikhukhula zinomthelela omubi ezitshalweni ngoba kufika imvula enamandla ibulale zonke izitshalo and awukwazi ukuyilungisa ezinye zihamba namanzi. So umthelela wakhona awukho muhle kakhulu.

Isizini enhle yokuthi izitshalo zakho zikhule kahle kusehlobo. Imvula noma ikhona, kodwa kuthi makuphume ilanga kukade kunemvula, izitshalo zakho zikhula kahle. Kanti entwasahlobo ziyasha zonke izitshalo zakho azikhuli ngendlela, amanzi asuke engekho nokuthi kusuke kubanda kakhulu.

Ipulazi lingabhalansa ngokuthi zonke ukudla abakukhiqizayo, bakukhiqize emamakethe amakhulu nakosomashishini abakhulu. Kube yibona abakwazi ukubadayisela ukudla kwabo nazo zonke izitshalo zabo.

Ngingayidlulisela ingubo yami yovolo ezizukulwaneni zami, ngoba ifudumele kakhulu, awuwatholi kalula amakhaza and ingagwema ukuthi bathole umkhuhlane.

Izitshalo ezilunge kakhulu ezingcono ezinamanzi alinganiselwe, izitshalo ezakha umzimba. Njengesipinashi, iklabishi, ukherothi, akudingi amanzi amaningi ukuze kukhule kahle.

Bengenza kakhulu ukuthi la abatshale khona bafake amafeni, bafake namafensi azokwazi ukuthi amboze izitshalo zabo zivikeleke kwiy'nambuzane.

Into eyabangela ukushintsha kwesimo sezulu ukuthi ngamasonto adlule lalishise kakhulu ilanga. Kwathi ngesonto elilandelayo lavele lanetha imvula eyaba namandla eyayingasami.

Phumlani, unjani? Bengisacela ukubuza usizo ukuthi ngingasizakala kanjani njengoba kuzoqala ubusika? Iziphi izitshalo engingazitshala? Nanokuthi ngingazivikela kanjani ukuze zingonakali? Ziniselwa kanjani, iyiphi indlela okumele ngiyenze ukuze zikhule kahle, zikhule ngendlela?

Angeke ngizizwe kahle ekuhlaleni eduze kwepulazi elinezingulube ngoba mina ngiwumlimi. Izingulube zingangonela izitshalo zami, zizidle, ngithi uma nginiselile zihambe ziyolala kuzo iy'tshalo zami ngoba ziyayithanda indawo enodaka, nomhlabathi, namanzi.